Mosuwe-hlooho, ke rata hore ke nke monyetla ona ko hlalosetse ka bohlokwa ba, ho ba teng wa di-Wi-Fi university-ng ya rona. Di-Wi-Fi di tlo re thusa haholo ka ho etsa mosebetsi wa university, ebile le ho etsa tsone di-research, mme e tlo re bitsa ditheko tse tlase haholo. E tla re thusa le ho boloka tjhelete Wi-Fi hobane, o no patala hanngwe fela kgweding, mme e ka sebediswa ke batho ba bangata ba ka fetang lekgolo ka letsatsi, so di ka re tswela molemo haholo di-Wi-Fi.

Ha ne ke ka kgona, ke ne ke tla buisana le mokhanselara kapo yena meiyara wa mona province-ng, re etseng radio station ya rona, teng mona mo re dulang teng le setjhaba. E be radio station e buang ka ntho tse etsahalang setjhabeng sa rona le ho tsebisa ba setjhaba sa rona ka mesebetsi kapo yona dintho, dikopano tsa mo setjhabeng.

Motho eo a batlang ho bala ditaba radio-ng, nka mo eletsa, hore a qale ka, ho ba mo buwi setjhaba ebe motho a tlwaetseng ho bua mme, a sa tshabe ho re a bue le batho.

Nka ba eletsa ka ho ba tsebisa bohlokwa ba ho ba le motjhini wa ho patala le ho sebedisa, mokgwa ona wa ho patala. Le ka mokgoo o bolokehileng ka teng, ntle le ho tsamaya o tshwere tjhelete ho wena, hobane ha o entse jwalo o ka nkelwa yona tjhelete eo.

Mme motswadi ke sebedisitse CV app ho etsa CV ya ka, mme le ho batla mosebetsi online ho romela CV ya ka, ke rometse ka yona app ena e ke entseng ho yona CV app, mme ka nka CV yaka, ka etsa PDF. Ke romela dikantorong tse fapa fapaneng ho batla mosebetsi, mme ke ile ka thuseha haholo hobane hona jwale ke o fumane mosebetsi. Ke leboha haholo ka CV app.

Ke makgetlo a mangata, ke bala ditaba tseo e seng tsa nnete masedinyaneng a digital-e, mme nka kgothalletsa ba badi ba bang hore, ba bale dintho, ditaba ho di-station tse tshepeileng tjhabeng tsa bone, mme ba se tshepe eng kapa eng e balwang hohle mona tje ka di-social media-eng.

Di-AI di entse bophelo ba rona bo be bobebe haholo hobane, re kgona ho di sebedisa ha o batla di-direction le ho di sebedisa hore thusa ho etsa mesebetsi ya sekolo kapo hona ho batla tsebo ka bophelo bo hantle, tsebo ka bophelo bo botle bo lokileng. Empa AI ntho e ngwe hape e etsang ke hore e entse batho ba be botswa ho sebedisa dikelello tsa bona. Batho ha ba sa batla ho nahana ha re sa batla ho etsa letho, se re tshepetse ho tsona di-AI tsena. Ntho efe kapa efe se re ya mehaleng ya thekeng.

Ntho ena ya hore data e be le nako e fellwang ka yona, ha se ntho e ntle hohang hobane nako tse ding, data ena ke e reka tjena ebe ke se phethe ntho tseo ke neng ke rekela tsone ka yona nako eo. Ke tlo tlameha hore mohlang hape ke hlokang data ke reke e ngwe.

Ka sena ke hore, re kgutleleng dinthong tsa technology, tse kang mehaleng ya thekeng, re batle ditsela tseo re ka tsebisanang ka seo se etsahalang motseng. Ka tsela tse e lo reng batho, ba kgahlehile ka tsona hobane batho ba bangata se ba bala dintho di-social media-eng, tsona mona mehaleng ya thekeng, jwale re tlo tlameha re etse tsela eo re ka tsebisang baahi teng mehaleng ya thekeng.

Di-tower-a tsena tsa network kapa tsona tsa Wi-Fi, di na le di-solar panel-e le di-generator-a tsa di-reserve. Ha motlakase o timme di-generator-a tsena ke tsona tse dulang di file di-tower tsena tsa network matla, a hore re ska ra sokole ka network.